Ngibona kumraro lokha nawuphethe imithwalo kufuneke kobonyana kumele uhlike kwenye ibhesi ukhwele kwenye ukuze ufike lapho uyakhona.

Lokhu kwenza bona iimbhesi lezi zingakghoni ukukhamba lokha nakune izulu lirhurhule iindlela.

Kwenza bona zingahlali isikhathi eside endleleni zivale iindlela.

Iimbhesi ezikhamba ibanga elide zineendlwana ngaphakathi ezisiza abantu abakhamba ngayo.

Ngicabanga bonyana yenziwa kukhwela kweembaseli ezenzela iinkoloyi bonyana zifune imali enengi.

Kulula lokha nawukhamba ngekoloyi yakho, kunalokha uberegisa zomphakathi ngombana yakho ikufikisa ngesikhathi. Kanti zomphakathi kumele ulinde isikhathi ekukhanjwa ngaso namkha ulinde bonyana izala abantu ngaphambi kobana ikhambe.

Kubanekinga lokha nasihlele ngemali ethileko kufumaneke bonyana ayisaneli ngendlela esahlela ngayo.

Lokhu kwenza bona kukhuphukele lokha nakufanele bafake imali kunaleya ebebayihleleleko.

Ngibona kulula ngombana lokho kuzokwenza bona woke amakhamphani aberegisa iimbaseli lezi bona kube yintengo yinye.

Iye, ngombana lokhu kwenza ufake imali.

Ikoloyi yakho yenza umehluko kusabelo mali sakho. Ngombana sithatha imali enengi leya ozoyibhadela kanye neembaseli zakhona.

Bonyana abantu baberegise iinkoloyi zinye babanengi ngaphakathi. Nakuyiwa emisebenzini ngokuhlukana ukonga bonyana baberegise iimpetroli ngamunye ngamunye.

Lokha nakukhuphuka ipetroli ngombana lokhu kwenza bonyana amakhamphani athutha ukudla kubize kwenze lokho nokudla kubize.

Kwesinye isikhathi kulula ngombana iinkhweli ezilayitjha abentwana ngobunengi aziphephi begodu nabentwana bayazala ngokungekho emthethweni.

Angiboni bonyana lo mbono omuhle ngombana angeze ngakghona ukulayitjha imithwalo yami namkha kungaba nekinga lokha nakuna izulu.

Ngibona kungcono ngombana zona azisilaphazi ibhoduluko ngemimmoya emimbi.

Imali ebhadalwa emateksini ihlelelwe ngokuthengwa kwepetroli kodwana lokha nayikhuphukako imali yeteksi ingakakhuphuki iyabahlukumeza.

Abantu abanengi angeze bakghona ukuphetha amabanga khulukhulu eendaweni ezikude.

Ngibona ngathi kuyafana.

Abantu bemakhaya ngobunengi ababeregi lokho kubamraro lokha nakufanele basebenzise ipetroli ngobunengi.

Kulula lokha nasibabantu siberegisa ipetroli ngekoloyi yinye. Nasiya emiberegweni namkha ngeentolo lokho kungonga ipetroli.

Lokhu kwenza bonyana iinkoloyi zibeseengozini ngokungaphakathi.

Lokhu kwenza bona abavakatjhi bangezi ngobunengi lokha iimbaseli naziphezulu ngombana iindawo zokulala ziyabiza kanye nokudla.

Kilokhu, anginalwazi.

Iye, kufanele zibekhona, ngombana iinkoloyi ezinengi endleleni, zenza kubambeleke abantu bangafika ngesikhathi, begodi zenza neengozi lokha nabarhabileko.

Iinthelo, amaledere kanye nezinye zezambatho.

Amalanga la, akukaphephi, ngombana sekuzele abantu, namkha iinqhema ezidume ngokungakalungi.

Lokhu kwenzeka nangabe, izinto abazithengisako azibizi amanani amakhulu.

Lokha nakuzeleko kubanabakhuthuzako emabhegeni wabantu.

Iye, khona kuyenzeka, kodwana amalanga la, iinkhamphani zibavumela bonyana banande bajama, ukuze baphumule, ngaphambi kobana baqhubekele phambili.

Kulida isikhathi eside, lokha nakunezulu, libanethe, begodu zizale nokuzala.

Mina angiboni kusiza ngombana, lokho bakuthola ngemuva kwesigameko sesenzekile.

Abatjhayeli beembhesi, bona babakhambisa nabanye abatjhentjhana nabo, kodwana ukukhamba ebusuku, kubenza bonyana balale, balahlekelwe lilawulo.

Kuphephe khulu, ngaphandle kokuthi kubenemiguruguru yamateksi.

Azikho, ngaphandle kokuthi kubenendlela ebangabika ngayo iingameko lezi, ngesikhathi lokha yenzeka.

Sinamavilo, kodwana akakhambi njengewekoloyi, ngombana wona ayazombeleza lapha kwakhelwe khona, bona ikhambe khona.

Basisiza ngokuthi, kubalula kuthi, sifumane lokhu esikufunako ngalesosikhathi kunokuthi sikhambe siye eentolo ezikude.

Iye, ngombana amathraga la, ngewamakampani, begodu nabo bangakwenzi lokhu kungene emnothweni wabo, kilokhu ebakuthuthako.

Awa, ngombana sinendlela ekhamba kiyo, asikghoni ukujika njengayo, kunalokho sibuyela emuva, kodwana kubekukuya phambili kwayo.

Lokhu kwenza bona kubebudisi ngesikhwameni, ngombana bebakuhlelele ebazokuberegisa ngenyanga leyo.

Lokhu kusiza lokha, nawuphethe umthwalo, ngombana ikuthatha lapho ukhona, ikubeke lapho uyakhona, begodu nalokha nakuna izulu, kubalula, namkha nawukhamba nabentwana.

Kufanele adosele beentimeleni ngokurhaba bonyana bazi ukuthi, kunekoloyi efileko endleleni yesitimela, ukwenzela bona isuke, namkha isitimela esizako siyelele.

Iye, kodwana ingasi khulu, njengokujayelekileko, namkha njengezinye iinthuthi zomphakathi.

Ukobana bafike ngesikhathi isitimela singakafiki, begodu bazitjheje ukobana bangaldlelezelwa, kanti balemuke nalaba abaloko bakhwela bahlika isitimela sikhamba.

Lokhu bangakwenza, ngelawulo lokobana, lokha nakungenzeka ilahlekele lilawulo, ikwazi ukuphephisa, namkha ikwazi ukujamelana nesimo.

Ukutjhayela ibanga elide, begodu baphathwe nabuthongo.